Ku hlamusela leswaku i yini mirhi ya vuxisi mirhi ya vuxisi i mirhi leyi yi nga tivikiwi hi vutshunguri bya nawu le yi nga pfumeleriwi hi vulavula hi valawuri va swa rihanyo.

Xewani vito ra mina i Ndzukulo ndzi fonela ku vika ndzilo lowu u pfuriweke exindhawini xa vuxavisi ndzilo u komile u khomile xitulu xa .

Ku hlawula emergency response hurbs, ku tirhisa thekinoloji, ku dyondzisa vaaki, ku engetela ti ambulance ni vatirhi va swa rihanyo, ku teka makungu ya muganga ehenhla.

Xitsundzuxo xa nkoka, malume ku tshika ku nwa murhi wa TB i khombo ro leha swinene TB i vuvabyi lebyi dlayaka swirho swa le ndzeni naswona u nga heta vutshunguri bya wena hi ndlela leyi dokodela a byi vekeke TB yi nga vuya hi matimba ngopfu naswona u nga ti hlula hi ku helela. Mati lawa u xaviweni u xaveke ma nga ma nga ha onha rihanyo ra wena hikuva a ma kambisiwangi naswona a ma pfumeleriwangi hi vatshunguri.

Vito ra murhi ni xikongomelo xa wona. Singita murhi wa ntumbuluko lowu horisaka mavabyi hinkwawo hi ndlela ya risima swivangelo swa nkoka leswi endlaka murhi wu va wa nkoka swi endliwa hi swilo swa ntumbuluko herbs a wu na migingiriko side effects wu tirhisa ku horisa miri hinkwawo holy stick healing, wa tshembiwa hi vanhu vo tala.

Ku pfumala ku kombela vumbhoni bya sayense vanhu vo tala va tshembela eka vutshunguri lebyi byi nyikiwaka hi dokodela hikuva byi kambisisiwa hi va sayense naswona miri ya kona yi humesiwa hi swikambelo hi swikambelo leswi vekiweke.

Ndza pfumela, xa nkunguhato wa mindyangu ematikoxikaya wu fanele ku teka xiave eku enerisa ka vanhu hinkwavo. Ntshembo wan'wina, mindyangu i masungulo ya tiko loko mindyangu yi enerisiwa kahle hi swakudya, mahanyelo lamanene, dyondzo ni rihanyo sweswo swi endla leswaku va vaakatiko hinkwavo va hanya kahle naswona va kota ku aka tiko leri ri ti tshembaka.

Kurhula emoyeni, ku va ni kurhula ku enerisiwa hi ku tiva leswaku vutomi bya wena byi ni xikongomelo naswona u le ndhawini leyi fanele k. Ku enerisa hi ku va ni xivangelo ku tiva leswaku swilo leswi u swi endlaka swa pfuna wena ni van'wana swi ku nyika ntsako wa xiviri ku nga ri na ku navela ka nkarhi hinkwawo.

Ku hlayisa vahlayiseki bya vanhu, maphorisa ma kota ku fika hi nkarhi ku sirhelela la va nga vaviseka va nga vavisekaka ku sivela ku engeteleka ka khombo kumbe ku sirhelela ndhawu leyi yi nga ekho ekhombyeni. Ku sungula nawu loko ku humelerile mhangu leyi i katsiweke nawu ku hlaseriwa, ku yiva ku dlayiwa, ku cheriwa ku ku ku ku ku ku cheriwa ku cheri ku cheriwa yindlu maphorisa ma fanele ku endla xitsundzuxo report ma sungula ku lavisisa ni ku teka vumbhoni.

Ku hlayisa vumbhoni kusuka ndhawini swi nga onha vumbhoni lebyi nga pfuna maphorisa ku twisisa leswaku ku humelela yini, ku sivela ku holova ka nawu loko munhu a suka ti nga tekiwa tanihi ku baleka ku kumbe ku tumbela nawu leswi nga endlaka a yisiwa ekhotini hambileswi a nga ri na nandzu.

Ku pfaleka ka ma-business yo tala ma-business lamatsongo small businesses yo fana na ti saluni ti tuck-xopo, ti restaurant ni ti spaza shop to tala ti pfalelekile leswi swi leswi swi endla leswaku vanhu vo tala va vanhu vo tala va lahlekeriwa hi mintirho kumbe va heleriwa hi mali. Ku tlakuka ka lahlekeriwa hi ntirho ntirho wa le wa u hela swinene eka swiyenge swa swo tanihi vuswikoti byo ringanela vuhashi ni vuhlayiseki bya vatirhi

Ku tirhisa va hlamuseri interpreters ku veka va hlamuseri va ririmi ra ndhawu ku pfuna loko vavabyi va nga twisisi xinghezi kumbe ririmi leri tirhisiwaka etliliniki, ku dyondza ririmi ra ndhawu vatirhi va rihanyo va nga dyondzisiwa marito ya nkoka ya ririmi ra ndhawu leyi va tirhaka eka rona. Ku tirhisa swifaniso ni ma ni mapa virtual aids ku tirhisa swifaniso leswaku leswaku ku kombisiwa mavabyi eswikombiso ni vutshunguri leswaku ni loyi a nga ha vulavuliki ririmi kahle a kota ku twisisa.

Ebelfarm Farm Clinic i tliliniki ya kahle swinene ku ngheniwa hi muvhulu ku fikela ra vuntlhanu va pfula hi seven, vavabyi va nyikiwa ti fayele ka ha ri nkarhi va nghena counsulting room ka ha ri nkarhi va kota ku kuma mpfuneko.